Imiphumela ye-COVID eyaba eyesikhashana kwaba yikho ukumiswa emsebenzini kwabantu abaningi, abanye base besebenza ngamarosta, beshintshana emsebenzini. Kwase kwazoba ukuphela kweminye-ke imisebenzi, amanye amabhizinisi agcina evaliwe. Abanye abantu bagcina belahlekelwe imisebenzi. Lokho kusho ukwehla komnotho e-South Africa ngoba ukuvalwa nje kwebhizinisi kusho ukwehla komnotho, ukwehla kwentela, ukushoda kwemisebenzi. Yabulala kakhulu nje i-COVID kwazwela, kwazwela namanje abanye babo abakayitholi imisebenzi, basahleli.

Yebo, bakhona baningi abantu engibaziyo abaphuza amaphilisi esandulela ngculazi. Abaningi babo abanankinga, bakwamukele, abasakhunjuzwa. Nabasanda kuwaqala bacupha ama-alamu efonini abakhumbuze ukuthi bathathe imishwanguzo yabo. Akekho nje onezinkinga ngendaba yala maphilisi kwengisondelene nabo. Owayenenkinga kwakungumakhelwane wami kudala, owayewaphuza, ewaphuza mhlampe iy'nyanga eziyisithupha, emva kwalokho athathe ikhefu aze abuyele mhlampe emva kwey'nyanga eziyisithupha ezinye. Nokwagcina sekumnika inkinga, wagcina esegula. Babe sebemyalela-ke ukuthi angabe esaphinda akwenze lokho, wakubona ubungozi bakhona.

Umlayezo nje mina engingathanda ukuthi kugxilwe kuwo owokuthi sivikelwe lesi sifo singabhebhetheki. Sivikelwa kanjani na? Ukuthi sifunde, sifunde or sifundise intsha yethu esakhula ukuzithiba. Sifundise intsha yethu, siqinise kuyo kakhulu ukuthi isebenzise amajazi omkhwenyana ukuze sivikeleke le sifo, singabe sisaya phambili, singabe sisaya, sesaba umbulalazwe ngoba ijazi lomkhwenyana livikela ukutholakala komntwana ongahlelelwe, liphinde futhi livikele isifo, sizithibe, sizivikele. Bengingagcizelela kulokho nje mina kakhulu .

Umhlinzeki wezempilo wazinikela kakhulu ekulandeleleni indaba yesiguli. Wayethi uma esezothatha amaphilisi akhe, enza isiqiniseko sokuthi ukhona, wambuza ukuthi njengoba egula, ngoba umuntu uma egula ukhetha okokudla, khona angakuthandi kube khona akuthandayo. Wambuza ukuthi, yikuphi angakujabulela ukukudla? Wamtholela futhi lokho. Bese ethi manje, thatha imishanguzo ngoba ukuthi ukhona amphathele lokhu kudla okuthandwa inhliziyo yakhe. Waqala wamjwayeza ukuthi amcuphele isikhathi akwazi ukubona uma ngabe sekuyisikhathi sokuthi athathe imishanguzo ukuze azowaphuza ngesikhathi esisodwa njalo. Wasinda ngokukhulu ukuphazima kweso. Kwathi kuphela iy'nyanga eziyisithathu engakayiqedi ngisho imishanguzo yakhe, wabe eseluleme esengcono kakhulu.

Ave inhliziyo yami ingaba buhlungu uma ngase ngihambe ngiye emtholampilo ngifike ngingalutholi usizo ngoba emitholampilo, abahlengikazi nodokotela, yibona abantu esithi uma sifika kubo sibe nethemba lokuthi iy'mpilo zethu zizoshitsha zibe ngcono. Ngoba akekho umuntu ongaya emtholampilo engaphili, engaguli. Ngabe ngingasuke ngiphatheke kabuhlungu uma ngase kuthiwa ngiyafika emtholampilo angisalutholi usizo ebengilufuna. Inhliziyo yami ingaba buhlungu ngenye indlela yokuthi amaphilisi nemithi angisezukulapheka kuloku kugula okungikhiphe endlini.

Ngokubuka kwami mina, ikhona indlela ayenzayo, imizamo ayenzayo ikhona ngoba onompilo bayangena imizi nemizi behambe bebala abantu abadala, bebabuza ngemithi namaphilisi abawathathayo, bebabuza ngokuthi basahlezi kahle yini abakufuni ukuqoqwa beye emakhaya abantu abadala asebekhulile abazonakekelelwa khona. Bese kuba kuye-ke umuntu omdala ukuthi kuse-right ukuhlala nabantabakhe. Uma engasekho right njalo, asho ukuthi hhayi ngithatheni. Hhayi, mina ngendlela engibuka ngayo bayanakelekeka noma bekhona emakhaya abo ngoba uma beney'nkinga, bayakwazi ukuy'bika konompilo bese .

Ngokubona kwami iy'sebenzi zasemtholampilo nasesibhedlela, kufanele kube ngabantu abakhululekile. Iy'ngane yikhululeke zikwazi ukuthi omama, nobaba, wosiso nobhuti ukuze zikwazi ukuthola usizo ezisuke zilufuna ngaphandle kokwesaba. Ngoba iqiniso lithi ekugcineni noma bangaya ukuyojava noma bangangaya ukuyojova kodwa umthelela nobubi buzokwenzeka ekugcineni uma bungavinjwa. Kungcono ngokuthi ngoba nakhu sekucacile ukuthi bayahluleka ukuzithiba abenzelwe lokhu okuzobavikela ekuthenini bangafelwa ikusasa labo besebancane, bangatholi iy'ngane abangakay'hleleli, baqhubeke nesikole. Ngokubuka kwami mina bengithi ababe ngabantu abavulelekile ebantwaneni ukuze .

Izici engingayicabanga ukuthi kuzofika kungiphathe kanjani emzimbeni. Yini ububi nobuhle bawo lowo muthi lowo engizowufaka ngaphakathi kimina ukuze ngazi ukuthi ngimele ngilindele ini? Iy'mangalo-ke ngingayihlola ngokuthi ngiwubuke wona umuthi ngaphandle ukuthi wakhiwe ngani. Lezi zinto ezakhiwe ngayo, ziyahambiselana na? Nokuthi ngazi ukuthi uthakwe ngani ukuze ngizobona uma ngabe kuyinto engahambiselani nami .

Ngabe ngisho iphutha uma ngithi ukhona engimaziyo oxuba isiLungu nesintu. Akekho engimaziyo, kodwa ngokubona kwami kungawudala umonakalo noma kungathiwa imithi yesiLungu nayo yakhiwa ngawo amakhambi esintu, kodwa hhayi ukuthi usungakusebenzisa kanye kanye. Ngokubuka kwami, kunomthelela ongekho muhle ukukusebenzisa kokubili kanye kanye, usebenzisa okukodwa. Uma usebenzisa okwesiLungu sebenzisa okwesilungu kusebenze kuhluleka ubone ukuthi kuhlulekile bese-ke uyazama okwesintu. Kanjalo kanjalo kube kuwena ukuthi ini othanda ukuqala uzame yona. Ungaqala ngowesintu uma usuhlulekile ungene kowesiLungu, ungaqala ngowesiLungu, ugcine kowesintu, hhayi ukuthi ukusebenzise kanye.

Abantu besimame abasey'ndaweni ey'semakhaya banenselelo yokungabi nayo imitholampilo eseduze nokwenza kube nzima ukuhlela imindeni. Bagcina sebethola abantwana abangabalungele, abakhoni ukuvala inzalo noma ngabe . Kufanele babebelokhu bebatholile nje abantwana ngoba emtholampilo abakhoni ukufinyelela khona. Inselela enkulu nje yikho khona lokho ukuthi bathole abantwana noma sebebona ukuthi ababadingi ngesimanga sokuthi abakwazi ukuthola umtholampilo, abakwazi ukufinyelela kuwo ukuze bakwazi ukusizakala ngokuhlela umndeni.